Hai mitambo ya kha inthanethe a i ngo lugela muvhili wa muthu sa izwi muvhili wa muthu u tshi tsha dzhiwa nga ḓuvha, zwi amba uri muthu arali a dzulela internet ḓuvha ḽoṱhe, u ene ha tsha tshadzha nga ḓuvha u vho tshadzha nga internet zwine azwi azwina mutakalo kha muvhili wa muthu, muthu u tea u tsha dzhiwa muvhili nga ḓuvha.

Vhunzhi ha vhathu vha funesa mutambo wa inthanethe une wavha wa bola ya milenzhe, sa izwi musi sa izwi vhunzhi ha vhanna vha si vhathu vha mahalwa vhaṅwe a si vhathu vha fhethu hu re na tshikhuvhugu tsha vhathu vha funa u ṱwa vho dzula vha vhoṱhe, ndi ngazwo vhathu vha vhanna vhanzhi kana vhafumakadzi vhanzhi vha tshi funesa mutambo wa bola ya milenzhe.

Video games nṋe a thi a thu ḓi wana ndi tshi khou tamba, fhedzi zwine nda pfesesa kana nga tshenzhemo yanga ndi vhona u ngari vidio game ndi zwithu zwine zwa funesiwa nga vhana vha vhatukana zwi ita uri vhana vha vhatukana.

Vho athi tu vha vho na tshenzhemo zwitshiḓa kha vidio kana u tamba vidio game saizwi vidio game u mutambo une wa funeswa nga vhana vha vhatukana, a si kanzhi hu tshi nga wana ṅwana wa musidzana a tshi khou tamba vidio game.

Vhathu vha tshi musi vha tshi ṱoḓa u tamba mitambo kha inthanethe vha ya kha guguḽu kana kha khuroumu, ndi hone hune vhunzhi ha vhathu vha dzhena hone musi vha tshi ṱoḓa u vhona kana u ṱoḓa mitambo ya kha inthanethe.

Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza vhathu u tamba mutambo wa bola ya milenzhe na netball saizwi mitambo heiḽani i na nyonyoloso nga nga ngomu hayo, tshiṅwe tshifhinga ni a wana vhatambi vha bola ya milenzhe vha tshi khou ita nyonyoloso kana vhatambi vha bola ya netball vha tshi kho ita dzi nyonyoloso. Zwine zwi sia muvhili u na muvhili wo khwaṱha na marambo o khwaṱha zwi sia na mutakalo wa muvhili wa muthu wo dzula ngonani sa izwi hu tshi vha hu na dzi nyonyoloso nga ngomu ha khaidzo mitambo ine vhavha vha khou i tamba.

Vhunzhi ha vhathu vhane vha vha tshi khou tamba game kha inthanethe vha shumisa data, na dzi vidio game dzine vha vha vho dzi renga.

Hai a zwongo fanela saizwi muthu arali a fhedza tshifhinga tshilapfhu o komolela tshikirini zwi vha na masiandoitwa a si a vhuḓi kha maṱo, muthu anga sala a tshi lwala maṱo kana a si sala a si tsha vhona zwavhuḓi.

Nṋe kanzhi musi ndi tshi tamba geimi dza kha internet ndi vha ndi tshi khou tamba geimi dza ri na mbuyela, zwine zwavha uri ndi vha ndi tshi khou tamba geimi dzine dzi a badela dzi mbadela nga dzi US doḽasi nda kona u dzi isa kha Rand South South Africa. Ndi ngazwo ndi tshi uḓi wana kana ndi nga ri ndi hone hune nda ḓi wana ndi tshi khou tamba geimi dza kha inthanethe, ndi vha ndo sedza uri dzi a badela a thivhi ndi kho to fhedza tshifhinga vho mahaḽa mahala ḽihala.

Vhuponi hanga vha funesa u tamba mitambo ingaho bola, dzikhadi na dzi uḽu, nyimbo ndi dzedzi nyimbo dzine ra vha ro funziwa nga vhomakhulu nyimbo dza vha kale.

Musi ndi tshi kha ḓi aluwa ndo vha ndi tshi tamba ndode, mufuvha, miravharavha, khadi, uḽu na u bambela ndo vha ndi tshi bammbela na vhaṅwe mulamboni.

Mitambo ine nda vhona u ngari yo fhiriselwa kha mirafho miṱuku ndi mitambo i ngaho dzi khadi na uḽu na ndode, sa izwi hu tshe na vhaṅwe vhana kana vha vhaswa vhane vha kha ḓi tamba ndode kha tshifhinga tsha zwino. Nga maanḓa ri tshi katela vhaswa vha mahayani vhaswa vha ḓoroboni vhunzhi havho a vha ḓivhi mitambo heyi.

Nṋe uya ngaha nṋe mutambo hoyu wa muṱongwa ndi shavha u amba zwithu zwine athi zwidivhi athi vhu ḓivhi, kana ndi ngavha ndi tshi tou ḓivhavho nga ḽiṅwe dzina heḽi ḽa muṱongwa athi ḽi ḓivhi ndavha ndi sa ḽi ḓivhi athi hu ḓivhiwe mutambo wa muṱongwa, ndi shavha u amba zwithu zwine a thi na vhuṱanzi nazwo.

Sa zwe nda ambisa zwone ndi tshi ri ndi shavha u zwi fhela vhathu kana u vhudza vhathu zwithu zwi siho ngoho, nṋe mutambo wa wa muṱongwa athi u ḓivhi kana hu na ḽiṅwe dzina ḽine kana hu na luṅwe lushaka lune lwa vhidza muṱongwa nga ḽiṅwe dzina, vha nga ḓi mbudzisa nga ḽiṅwe dzina kana vha nga ḓisa heḽia ḽiṅwe dzina maybe ndi ngari ndi tshi u ḓivha nga ḽiṅwe dzina athi vhu ḓivhi mutambo wa muṱongwa.

Nṋe sa muṅwe wa vhathu vhane heyo geimi ya vha i pfhesesi na nṋe nga nḓila ine ndi a dzula nda i ṱalela mara ahuna zwine nda pfhesesa khayo ahuna na tshithu na tshithihi tshine nda vhona kana tshine nda pfesesa khayo heyo geimi.

Nda zwi ambisa zwone murahuni uri game kana muṱongwa une vha khou amba athi u ḓivhi ndi nga vha ndi tshi u ḓivha nga ḽiṅwe dzina arali hu na ḽiṅwe dzina a vha u ḓise vho nga ḽiṅwe dzina, ndi nga vha ndi tshi u ḓivha nga ḽiṅwe dzina hoyu mutambo nṋe a thi u ḓivhi ende a thi athu u pfha na muthu na muthihi hangei ha hashu kana muthu muhulwane wa hashu a tshi u amba.

Ndo i tamba musi ndi tshe ṅwana khadi ndi muṅwe mutambo we nda vha ndi tshi u funesa, do vha ndi tshi u funa mutambo wa khadi.

Mitambo ine nṋe nda i ḓivha ya sialala ndi khadi, uḽu, nzambo, ndode ndi yone mitambo ya sialala ine nda i ḓivha ine ndo i tambesa.

Ravha ndi mutambo une u tambiwa nga vhathu vhavhili vha khou tamba nga zwithu zwo fhambanaho hungavha matombo kana mitibo ya zwiboṱeboṱe zwa coke zwa cold drink.

Vhunzhi ha vhathu kana vhathu vhane vhavha vha kho hira vhathu vhavha vha tshi khou itela u ḓivha uri ngauri fhano mushumoni ri na tshifhinga tsha mitambo uyu muthu ndi ufhio mutambo une a u funesa kana une a u konesa.

Ndi mutambo wa khadi une nda u funesa ngauri musi ndi tshi tamba khadi ndi pfha ndi tshi khou onyolosa marambo na muvhili sa izwi ndi si muthu ane a ita zwa u onyolosa marambo.

Mutambo une nda u funesa ndi khadi khadi ndi i tamba luvhili kana luraru kha vhege hone nga ḓuvha ndi tamba ubva kha awara ndi tamba ubva kha mithethe ya ṱethi u ya kha awara nthihi.

Mutambo une nda funa u dzhenelela nga tshifhinga tshanga tsho awela ndi nzambo, nzambo u ya nga ha nṋe ndi vhona u ngari a i ngo fhambanana khadi sa izwi kha nzambo naho hu tshi vha hu khou fhufhiwa zwine zwavha zwi kho itiwa kha khadi.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vha anḓadze nga ha mitambo zwi ita uri vhathu vhavhe kana vha vhumbe vhukonani na vhushaka vhune ho vhumbiwa nga mitambo, zwi ita uri na vhaswa vha musalauno na murafho u ḓaho u ḓivhese nga ha sialala na nga ha mitambo ya hone.

Nda nga ṋewa itsho tshikhala ndi nga anḓadza mutambo wa khadi na nzambo ndi yone mitambo mivhili ine nda i funesa, ndi nga shumisa radio dzoṱhe na zwi na phurogireme dzoṱhe dza kha theḽevishini dzine dza nga ita uri ndi kone u swikelela vhathuni.

Shangoni ḽa hashu ahuna fhethu hune nda hu ḓivha hune ha vha na mutambo wa dzi bere kanzhi nṋe mitambo ine nda u ṱalela ndi mutambo wa bola ya milenzhe naho ndi sa tou funesa, ndi tou funa u vha ndi ndo bva vho nda ya vhathuni nda yo rwiwa nga muya na vhaṅwe vhathu.

Ee, zwone zwi a thusa kha u fhaṱa ikonomi ya Afurika Tshipembe sa izwi ha sa vha na mitambo vhunzhi ha vhathu vha ṱwa vho dzula miṱani yavho. Ndi ngazwo ndi tshi ri mitambo fhano South Africa kana Afurika Tshipembe i ya thusa ngauri zwi ita uri vha vha vhumbe vhukonani na vhathu vhane a vha vha ḓivhi ri kone u ḓivha nga ha mvelele dza vhaṅwe vhathu na maitele avho.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou guda dzinwe nyambo na maitele a sialala dzavho nga siani ḽa mitambo musi muthu uyo uri ndo ṱangana nae zwezwi ri khou vhona bola ya milenzhe. Zwo vha zwi zwavhuḓi u vhumba vhukonani na dzi si na vhaṅwe vhathu vhane a si vha vhushaka vhuthihi na nne navho vho sumbedza dzangalelo ḽa u ṱoḓa u divhesesa kana u guda sialala yanga na nyambo yanga kana luambo lwanga lwa ḓamuni.